Ditlamelwana tsa pholo di akaretsa go laola palo ya dipholo, phepo le tlhokomelo ya tsona, le go sireletsa tikologo le botsogo jwa pholo. Lefapha la pholo le-le puso di ka thusa bagodi ka thuto, dikgothatso, tlhokomelo ya bongaka jwa dipholo, le ditsela tsa go laola dipholo sentle mo tikologong.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba isiwe ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi, ka gonne ko ntlong tse di tlhokomelang bagodi go na le thuto le melao ya go tlhokomela bagodi, ebile ba rutilwe ka bagodi gore ba tlhokomelwa joang le gore ba ja joang, gape go dula go le phepa ko dintlong tsa bagodi.

Batho ba solofela gore batsofe ba tla tlhokomelwa ka botsogo, maikutlo, tshireletso le tlotlo mo setšhabeng. Mme boammaaruri ke gore tlhokomelo e e itekanetseng ga e tle kwa go bone botlhe. Ba bangwe ba ka nna ba tlhoka dijo le tlhokomelo kgotsa tlotlo e ba e tlwaetseng go tswa ko malapeng.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso, di bopa maikutlo a rona ka go tlhotlheletsa tlotlo, boikarabelo, kagiso le kutlwelobotlhoko mo tlhokomelong ya batsofe.

Lelapa le tlhokomela batsofe ka botlalo mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi, fa setšhaba se thusa ka thuto, melao le ditlhopha tse di tlhokomelang batsofe. Pharologano e e itlhaola go ya ka ditso le mekgwa ya setso.

Ke ditirelo tse di jaaka tlhokomelo ya botsogo, dijo tse di maleba, tshireletso, tshegetso ya setso le thuto go tsweletsa boitekanelo jwa bone.

Mafelo a a tlhokomelang bagodi a akaretsa old age homes le di-day care centres, a ba naya botsogo, tshireletso, dijo le boithabiso. Ditirelo tseno di duela ka botlalo ka ditefelelo tse di kwa tlase kgotsa ka thuso ya puso, go ya ka lefelo le keleng mo go lone.

Thulaganyo ya puso ya gone jaanong e fana ka ditirelo tsa motheo go batsofe, mme e ka tokafadiwa ka go oketsa phitlhelelo ya ditirelo, go tshegetsa boithabiso le maikutlo, thuto ya malapa le tshegetso ya setšhaba.

Pension-e ya puso e tokafatsa boleng jwa botshelo jwa batsofe, ka go ba naya tshegetso ya madi, go fokotsa kgatelelo, go oketsa boiketlo le tlhompo, le go tsweletsa boitekanelo jwa mmele le maikutlo.

Mo Aforika Borwa, go dira kopo ya phenšene ya batsofe o tshwanetse go nna le dingwaga di le sixty go ya ko godimo. O nne mo Aforika Borwa, e be o nna le ditokomane tse di tlhokegang jaaka bo-pase, bopaki jwa lefelong le bopaki jwa banka. O be o tlatsa kopo ko SASSA office, mme o ele tlhoko go fitlhelela karabo le go amogela phenšene.

Phenšhene ya puso ya batsofe e fokotsa morwalo wa madi mo malapeng le mo batlhokomeding, ka go ba fa tshegetso ya madi go fokotsa kgatelelo le go oketsa kagiso le boiketlo mo tlhokomelong ya batsofe.

Mo Aforika Borwa, batho ba simolola go amogela madi a phenšhene ya botsofe fa ba feta dingwaga tse sixty, ka ntlha ya fa ba simolola go nna le mathata a botsogo le go fokotsega ga bokgoni jwa go itirela madi, le go netefatsa tshegetso ya madi le tekanyetso ya setso mo setšhabeng.

Re ka tsenya ditirelo tsa setšhaba le dipalangwa gore di ba ise kwa mafelong a a tshwanang le dipetlele kapa di-clinic. Re ka tokafatsa gape le pension-e. Re ka ikgolaganya le tshegetso ya NGO le setšhaba.

Go thusa batsofe go fitlhelela dipetlele, re tlhoka ditirelo tsa dipalangwa tse di rategang, tshegetso ya madi a pension-e le NGO. Re tlhoka le dipetlele tse di maleba tse di amogelang batsofe, re tlhoka le thuto go ruta batsofe le malapa ka ditsela tsa go fitlhelela ditirelo tse di tlhokegang.

Mo ke dulang teng, ditlamelo tsa dipholo ga di kgakala, di gaufi, mme batsofe ba kgona go di fitlhelela nako e nngwe le e nngwe e ba e batlang ka yone. Mme di thusa ka potlako, di thusa ka potlako ka botsogo, phepho, meriana le tsamaiso ya dipholo.

Go botlhokwa gore mobile clinics di fitlhe kwa mekhukhung go oketsa phitlhelelo ya ditirelo tsa botsogo, go fokotsa kgatelelo le ditshenyegelo tsa dipalangwa, go tsweletsa boitekanelo, go tshegetsa kalafo ka potlako, le go ruta batho le malapa ka botsogo.

Ke malwetse a go tshwana le go tshwara ke sefuba, le malwetse a go tshwarwa ke tlhogo. Mme malwetse a, fa o ya kwa tleliniking, o ka bona kalafi ya teng go tswa go bathusi ba tleliniki.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di nna dinnye, le kgakala ka ntlha ya ditshenyegelo, phitlhelelo le basebetsi. Mme baagi ba amega fa ba lwala ka mobile clinics, dipalangwa tse di tshegetswang ke puso le thuso ya malapa.

Fa go sena melemo mo ditleliniking, balwetse ba amega ka nako, kgatelelo le go tsamaya, mme ba tshwanetse go tsaya boikarabelo go batla thuso ya setšhaba le go kopanya le malapa go fitlhelela ditirelo tse ba di tlhokang.